Izikole ezingaphansi kwahulumeni zingadlala iqhaza elikhulu ngaphansi kwamakhodi emidlalo engadumile. Bengayenza lento yenzeke. Singmema-ke abantu abafana njenge zintatheli esaphuma emayunivesi. Zikwazi ukuthi zizothola la ulwazi oluthe xaxa ngokuthi basaphothe izikole, ama-province ngama-province. I-province iyinye-ke kufanele zonke izikole ziqhudelane kuze kuphume unamba one nonamba two, kanjalo namanye ama-province akhiphe unamba one nonamba two. Labo namba one nonamba two sebezoqhudelana-ke umhlaba wonke jikelele. Yonke-ke le ndaba isiyoshuthwa-ke isicilelwe khona kothelevishini. Ngaleyo ndlela-ke amakhodi angadumile emidlalo isingaduma.

Kungakuhle-ke ukuthi ezemidlalo ezikoleni ukuthi ziphoqeleke ukuthi izikole zonke ezingaphansi kwahulumeni zikwazi ukuhlangana ziqhudelane. Loko kungalekelela kakhulu ebafundini. Abanye bengathola ukuthi kahle kahle bona ba-good ngokwenza ezemidlalo abanye futhi bengakwazi ukuzibona ukuthi bayahluleka kwezemidlalo ba-good ezincwadini. Kanti futhi kunjalo nje kuyasiza nje ukuthi ingqondo yomfundi ingagxili kakhulu encwadini koda futhi ibuye iye ngala emdlalweni. Bengenza kangcono nasezifundweni zabo. Kube nenyanga thizeni lapho ekwaziwa khona ukuthi izikole ziyahlangana bese ziyoqhudelana, kube mnandi kuphinde kuzoqhutshekwa nezincwadi emva kwalokho.

Ngelinye ilanga-ke kuseke kwaba nzima umngani wami mhla edliwe egemini ngoba ama-game thina esiwadlalayo, sivame ukudlala lama-game la sifaka khona imali ukuze siwine. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga-ke sasiyile-ke emagemini siyodlala sonke. Mina-ke nabangani bami-ke indlela esizwana ngayo ungaze ufunge ukuthi siphume ekhaya elilodwa ngoba siyazana. Indlela esazane ngayo noma oyedwa wethu meyengajabulanga, sibanayo indlela yokuthi simenze jabule, amamatheke, adlule kuleso simo akakuso ngoba siyakwazi ukubaluleka komngani. Sake-ke saqondana naleyo nkinga ukuthi umngani wethu oyedwa abenenkinga yokusebenzisa imali akufanele abuyele ngayo emuva. Mase kufanele kubuyelwe emuva akasenayo imali. Kwafanele-ke sihlanganise imali simduduze, simukhuze futhi ukuthi angaphinde asebenzise imali ebalulekile ezintweni ezifana njengalezi.

Mina-ke umdlalo engawuthanda kakhulu emakhadini ekukhuleni kwami ilo mdlalo obizwa ngokuthiwa u-casino. U casino-ke ulula kakhulu kodwa awulula uma ngabe ungakawu jwayeli, udinga umuntu onolwazi, ozokubonisa lapha nalapha, kodwa uyashesha ujwayeleka. U-casino-ke usebenza ngenamba oyiphethe esandleni Awuyikhandi inamba ongenayo, ukhanda inamba onayo esandleni uyikhande phansi. Masuyikhandile phansi, mase ubona ukuthi-ke manje wenele indlela oyikhande ngayo, ngoba ulokhu khandile. Makuwukuthi ufuna ukukhanda u-nine, ucosha ikhadi, uhlanganise izinamba ukhande u-nine. Ulokhe uyibandelana, uyimbondelana, uyimbondelana ingqumba kuze kufike isikhathi sokuthi manje usuyaphuma-ke. Mawungenayo inamba ozoyikhanda kodwa ikhona inamba phansi efana neyakho, uyakwazi ukudla inamba efana neyakho.

Kulula kakhulu ukhanda imali ngobuciko bokudweba okanye ukuthwebula izithombe ngoba lokhu uyakwazi ukukushintsha kube indlela ehlukene kaningi. Izithombe-ke uyakwazi ukuxoxa nje istori thizeni ngaso ngendlela nje yokuthi udidiyele, ufake umculo othile ukhande kubukeke, kukhandwa istori thizeni uma ngabe ukulalele kanye nomculo ongaphansi kuso. Loku-ke kulula kakhulu kuyakwazi ukuthi kukwenzele izinto eziningi ezihlukene. Kuyakwazi-ke futhi kufakwe isithombe esithile bese usifakela nomculo bese kuba nemibhalo ethile oyifakayo ezolokhu ishintshana ishintshana lapho kuzobe kudlala khona umculo othile ohambisana naleso simo sombhalo. Kuhle kakhulu lokhu futhi indlela elula yokukhanda imali le.

Umphakathi-ke wangasekhaya ibhuqe. Ngingawufakela-ke izinhlobo zemidlalo, ukuze ukwazi ukuthi ube yingxenye. Ezinhloboeni-ke zomdlalo, zizobe zithinta yonke iminyaka, kusukela kogogo nomkhulu kwehla njalo kuye ebantwaneni. Imidlalo-ke ngokuhlukana kwayo izobe inemiklomelo thizeni. Ngingaba khandela-ke imidlalo efana nokugijima, imidlalo efana nebhola i-basketball, i-volleyball, ikhilikethi, igalofu, ingqathu, amangenda njalonjalo, ukuze kulekeleleke labo abangakwazi ukudlala ibhola, bekwazi ukuthi babe yingxenye kweminye yemidlalo.